Taba ena ya mokgwa ona ha ke tshepe lepatong ho aparuwa diaparo tse mmala o motsho kapo nako e nngwe ho aparwa diaparo tsa mmala, e leng horeng e meng le e meng, empa diaparo tse aparwang tlameha e be diaparo tse hlomphehileng tse leng horeng. Motho ha di mo dutse mmeleng. Mmele wa hae wa patela hantle o a hlompheha.

Taba ena ya hore mofu a apeswe lekoko la nku ha dikobo di le mahetleng la nku ha dikobo di le mahetleng ba, ha bona ba sa kgone hore ba ka reka nku ke bona ele taba e ntse amoheile hobane banna ba e lo reng ba kgethuwe ba ka hlalosetsa mofu hore ho na le boemo bo e leng horeng bo bo tobile. Ba mo hlalosetse hore ba tla mo felehetsa ka loka hore le la nku, e leng hore e ne se hlabuwe nakong e fetileng. Ha ba kgone hore tjhelete e be teng, hore a ka rekelwa nku mara kgomo e teng a tla felehetswa ka yona.

Ho na le meroho e fapaneng. Ho na le moroho wa thepe, ho na le moroho o re o tlwaetseng ena eleng hore wa lehaba. Ho na le hape dijo tse tshwanang le ting, tse ka ba rutang ho pheha le metoho ya setso, le yona nama ya hlooho, ke ba rutwe ho e pheha ke dijo tsa setso le malamohodu.

Dumelang ba leloko e Ntate Mosia o tlo etsa mosebetsi for Palesa mosebetsi ona na ke wa ho leboha badimo ka ho bula mosebetsi ba le sa o thotse mosebetsi mme mosebetsi ona o tla tshwarwa ka di fifteen tsa July selemong sona sena o tla tshwarelwa mane Qwaqwa mane. Ha Nntate Mosia e ne nka thabela ho batho, ne ba ka tla ba apere diaparo tsa setso ha ona le aparo tse ding tse ding tsa setso. O no ka tla o itekanetse tsona. Eya, o tlatla o bana le rona mosebetsing ona.

Ho ya ka nna dikereke tsena tsa kajeno tse ngata ho ya ka nna ha o ya loka hobane tse ding di ntsha batho tseleng ya ho latela seo se le nka bibeleng. Tsela tse ho tenwang ka teng dikerekeng le tsela eo Modimo a seng a roriswa ka yona di fapane le tsa kgale, ke tsela e leng hore e fapane haholo, and e bontsha hore re tla ya mehleng ya bofeng.

Tsatsing la ho ntsha mahadi, ho hlokeha malome le ntatemoholo ha e be a le teng. Le ba ena ba motho ya leng, ho nyala ho be na le motho wa mme le yena a moholo. Ho uwe bohading ho lo buisana ho kope mohope wa metsi, ho patalwe tjhelete ya bohadi hore di-family di tsebane hore bana ba kgone ho phedisana ho ya pele ka bophelo.

Ho amohela lekgabunyane le hlahileng, ho ya ka moetlo wa heso e tlamehile a hlabelwe. Nku, a fuwe nama a rokwe ka seboko sa bontate wa hae, a amohelwe ka ha bontate, a rokwe ka seboko sa bomme wa bona, a amohelwe ka sedimo sa bomme wa bona.

Nna ka nako ya mekete e ikgethileng ya meetlo. Ke apara kobo ya ka ya lesolanka ke apare katiba ya ka ya modiyanyewe, ke apare dikgohlopo tsa Sesotho.

Ho ya ka tsebo ya ka, ngwana ha a qeta ho hlaha, e tlameha a rokelwe ka seboko sa ha bontate wa hae le sa bomme wa hae, a kopelwe badimong hore a tshireletsehe, a iswe le ngakeng ya setso, e tla mo fa mohala o tla kena ho yena ho mo tshireletsa kgahlanong le meya e mebe.

Seshweshwe ke mese ya Sesotho etseditsweng batho ba bomme mme selala teng ke sela le ikgethileng haholo, and ho ya ka ho fapana ka mekgabiso le mekgabiso ya ona.

Ho ya ka nna ne nka rata ho phela mehleng ya kgalekgale, hobane mehleng ya kgalekgale batho ne ba phela mapolasing. Ba kgona hore dijo di tswa mobung, ba kgona ho itjalla dijo, ba kgona ho ba na le leruo ha ba batla nama, ba hlahlojwa dinku kapo dikgoho kapa dikgomo, di meroho e teng e jetsweng diphofo, ba kgona ho iketsetsa tsona. Ba sila ka lelwala mehleng ya hana tjena. Ntho enngwe le enngwe e se rekwa.